A byi kona a byi kona hala ka yona ndzi vona leswaku loko a swi ri kona a swi ta kota ku olovisa hikuva vanhu lava dyahaleke eka nkarhi wa sweswi va tirhisa swifambo leswi tirhisiwaka hi mani na mani leswi endlaka leswaku va nga vi va hlayisekile hikuva swifambo swa mani na mani swi fika swi va siya laha mani na mani a faneleke ku chika kona kambe loko a ko va na swo karhi leswi swi heta ntirhiso ra vona a swi ta swi tiva leswaku vakhegula hi fanele hi va chicha eka ndhawu leyi va nga ta ka.

Tiambulense a ti kumeki hi ku olova hala matikoxikaya a ti enelanga i ta kuma leswaku loko i fowunela ambulense va rhanga va ku byela leswaku i fanele i rhanga i fowunela a va tshembe naswona loko hi heta ku fowunela ambulense yi teka nkarhi wo leha yi nga se fika ku na mikarhi u nga ta fowunela ambulense nkarhi loyi hi nga ta fika hi wona yi ta kuma ambulense leyi tekiwaka ku pfuneni yi ri na xigulana swin'wana naswona swi nge le ku pfuniwa njhani swa kusuka ematikweni laman'wana ku komba leswaku yi rhanga ya ha famba ya ha tekateka vanhu ematikweni ya ku hambanahambana.

Ndzi nga titwa ndzi tsakile swinene ku va ndzi karhi ndzi ya khandziya xihahampfhuka hikuva ku ta va ro sungula evuton'wini bya mina ndzi tikuma ndzi ri ndzeni ka xihahampfhuka ndzi nga lava leswaku ndzi tshama hi le efasitereni ndzi ta kota ku hlohletela ndzi vona swa ku tala leswi endlekaka loko u ri henhla ka xihahampfhuka ndzi nga tsaka ngopfu ku lava ku pima na timinete na tiawara leti ndzi nga ta teka ku fika laha ndzi yaka kona ndzi vona ku hambana ka xihahampfhuka na ku famba epatwini naswona ndzi lava ku vona vutomi bya le ndzeni ka xihahampfhuka leswaku byi njhani.

Mimovha leyo ka yi nga hakeli ti-toll gate ku na switandzhaku hikuva mimovha loko yi karhi yi famba epatwini yi va yi karhi yi rhikhodiwa ku na tikhamera leti nga kona emagondzweni se loko va va kuma timovha ta vona va va tlhava thikithi leri va faneleke ku ri hakela leri va nga ta ri kuma loko va famba va ya cheka ethirafiki va ta kuma leswaku va na mathikithi lama nga tlhavi wa vona va rivala leswaku va hundze tindhawu ta ti-toll gate va nga hakelanga.

Swiphiqo leswi vanhu va hlanganaka na swona loko va famba hi vutleketli bya tibazi eka riendzo ro leha vanhu va hetelela va pfumbe milenge van'wanyana va karhala ngopfu van'wanyana va na swiphiqo swa ku ni weriwa hi tipetiroli laha swi vangaka leswaku vanhu va famba va karhi va hlaya.

Ku tala ka mimovha emagondzweni swi nga hungutiwa hi ku vanhu hi ku ve a va yi hela va nga papalata hi ku tshama emakaya naswona mimovha leyi nga hakeriki mathikithi yi nga susiwa epatwini ku kondza loko va hakela mathikithi na leyi nga ri ki enawini yi nga susiwa epatwini leswaku swi ta papalata ku tala ka mimovha na vanhu lavo pfumala tilayisense kumbe lava nga hakelangiki tilayisense ta vona va nga susiwa emagondzweni.

Ndzi nga nghena ku nghena exitimeleni kambe switimela swi na ku hambanahambana ka swona ndzi nga tsakela ku nghena eswitimeleni lexi nga ri ki na timbolovo kumbe lexi vanhu va nga ngheneki hi vutsotsi kambe va nghenaka kahle swi nga fani na xitimela lexi nga kona leswi vanhu vo ngo letiwana va sukumetana eka swona van'wanyana va yivela ndzi nga lava ku ringeta xitimela lexi xi nga na varindzi ni vuhlayiseki bya kahle.

Khampani ya vukorhokeri bya mabazi leyi ndzi yi tsakelaka swinene i Greyhound hikuva bazi leriyani loko mi famba ma magondzo kumbe riendzo ro leha va mi tisela mabazi lama loko u tshamile eka wona u tshama kahle naswona ma va na khamfati swinene a ma fani na mabazi laman'wanyani va mi tiselaka mabazi ma kufana eka Greyhound u kuma mabazi lama ma nga na swihambukelo endzeni ka wona naswona switulu swa kona swa kota leswaku loko u lava ku tshama u wisa hi nga kota ku xi ku xi koka leswaku u kota ku wisa kahle ende naswona swi endla leswaku u kota ku vekela kahle milenge ya wena ku sivela leswaku milenge ya wena yi nga pfuni.

Tihakelo leti tirhisiwaka hi mfumo ti pfuna leswaku lava dyuhaleke va nga tirhisi timali ta vona leto tala mfumo yi endla hi xiboho leswaku yi hunguta mahakelelo ma vadyuhari leswaku vona mfumo va hakela mali yo karhi naswona vadyuhari va hakela mali yo karhi ku endlela leswaku ku va na vuhlayiseki ka mali ya vona naswona va nga tikumi va karhi va tirhisa mali ya vona yo tala hi ku lava ku ya hala.

Riendzo ro leha leri ndzi fambaka rona a ku ri riendzo ra kusuka eka malembe ndzi kongoma edurban.

Loko munhu a famba navusiku u fanele a famba a vona leswaku mavoni ma timovha ta yena ma layita swinene naswona a papalata ku famba a yima kun'wana na kun'wanyana naswona a munhu a nga yimi ti garage tin'wana na tin'wanyana loko a vona leswaku e garage yo karhi a ku vonaki timovha kumbe a ku na munhu a papalati a swi tshika a hundza naswona a nga hambi a yimela vanhu lomu tindleleni naswona loko a tshuka a vonile xilo a xi hundzi a nga xi bizi kambe a xi hundza a nga yimi ku lava ku vona leswaku i xilungwini lexi nga kona.

Vafambi va tsakela mabazi ya xiyimo xa le henhla hambileswi ma durhaka ngopfu hikuva mabazi ma xiyimo xa le henhla ma va ma hambanile na mabazi ya masiku ni masiku lama nga riki na xiyimo xa le henhla la mi tshamaka kona eswitulwini mi tshama kahle swinene leswi endlaka leswaku munhu a famba a tshamile eriendzweni ro leha swinene a nga twi ku vava kumbe a karhala milenge hikuva yi va yi ri na swilo swa ku vekela milenge naswona yin'wanyana mabazi ma va ma ri na ti-toilet endzeni leswi yindlwani leswi vanhu va swi tirhisela ku ti pfuna eka swona leswi nga boheki leswaku va fane va rhanga va ya yima eti-garage va ta kota ku ku kuma ku pfuneka kambe swi va swi ri kwalaya man'wani mabazi ma va ma ri na ti-TV kwala switulwini swa vona n'wana un'wani u va a karhi a vona leswi yena swi n'wu tsakisaka hayi leswi hi swi vonaka hi .

Ina na ri seketela hikuva a swi olovanga leswaku loko mo va mi karhi mi famba swin'we kumbe mi famba mi ri hinkwerhu munhu a nga kota ku teka xiboho xa ku ku dlaya kumbe a ku tumbeta loko mi fambile mi tele swi ta n'wi tikela swinene hikuva u ta va a nga tivi leswaku u ta swi endlisa ku yini yena a ri yexe naswona swi nge n'wu oloveli leswaku a sungula vanhu lava nga hlaya a va hi ku va nga u va a tlha a nga swi tivi leswaku i xilo munhu va nga khoma naswona matimba ma vona loko va katsanile ma ta va ta n'wu hlula ku fika kwini se ni vona leswaku swi na nkoka leswaku vanhu va famba va tele ku papalata swi leswi swi humelelaku eka ti-Uber na .

Ndzi fanele ndzi kambisisa machalelo ya vona ya petiroli naswona ndzi kambisisa leswaku himpela ndhawu leyi ndzi nga ta yima eka yona yi na vuhlayiseki bye le henhla swinene hikuva ku na tindhawu tin'wanyana ti tele vukungundzwana ndzi nga tikuma ndzi yimile kona kasi vatirha na vanhu lava fambaka va khutuza vanhu se ndzi fanele ndzi rhanga ndzi cheka ndzi tiva leswaku ndhawu yo karhi yi na vukhamba ku fika ka njhani ndzi ta kota ku swi tiva naswona ndzi tiva leswaku tipetiroli ta vona ku tshama ti ri ku tirheni na ndzi tiva leswaku va pfula hi nkarhi muni va pfala hi nkarhi muni.

Ndzi nga ya eka vona ndzi fika ndzi ti tivisa leswaku hi mina mani wa ka mani ndzi va kombesa na thikithi ra mina ku yi tiyisisa leswaku himpela a ndzi khandziyile xihahampfhuka xo karhi ivi ndzi va hlamusela hi timhaka ta mindzhwalo ya mina leyi ndzi nga ri ku ku yi voneni ndzi lava ku vutisa leswaku hi mpela swa ha ri ku fikeni kumbe yi lahlekile va ta kota ku na vona va famba va ya ndzi kambela swona leswaku swi kona kumbe swilo lahleka na ni ta kota ku kuma mpfuneko eka vona.

Ina vadyuhari va fanele ku kuma swihungati eka swifambo swa mani na mani leswi swi pfuna leswaku va va va hlayisekile hi minkarhi hinkwawo naswona va swi tiva leswaku loko va ya kwini na kwini a va lahlekangi naswona ku na swilo leswi nga ta famba swi va hungata.

Kokwani hi nga ka hi nga tirhisi swifambo swe le magondzweni .

Kokwana hi nga ka hi nga tirhisi swifambo swe le magondzweni hikuva kusuka lani a Joni hi ya eCape Town i kule ndzi vona leswaku swi ta mi tikela swinene ku famba vusiku hinkwabyo ndlela hinkwayo mi yo tshama se loko hi famba hi xihahampfhuka xi endla leswaku hi nga fambi nkarhi wo leha naswona hi famba awara ntsena na half ku tlula loko hi famba kunene hi swifambo swe le magondzweni leswi nga ta hi tekela siku hinkwaro hi ya fika vusiku ndzi vona leswaku mi ta fika se mi karhele naswona swi nga mi pfimbisa milenge swi mi karhalisa kambe eka xihahampfhuka mi va mi hlayisekile swinene a mi nge twi na nchumu mi to hlamala mi fikile hi ku copeta ka tihlo.

Vadyuhari va fanele ku endliwa swifambo swa vona ngopfungopfu swa mabazi leswi ku nga ta va ku ri swa vadyuhari ntsena leswi swi ta pfuna eka vuhlayiseki bya vona na ku tiva leswaku i mabazi lama nga hakeleliwa hi mfumo lama pfumelaka leswaku vanhu lavo dyuhala va ma khandziya mahala va nga endla leswaku mabazi ma va na masiku lama fambaka etindhawini to karhi ma koleka vadyuhari ma va yisa etitliniki na hi siku ra mudende mabazi lamaya ma va kona futhi ku va rhwala ma va yisa eku dendeni.

Xivangelo lexi endlaka leswaku ku va na ku kokela ndzhaka eka swihahampfhuka i ku va na maxelo ya ku pima nkarhi wun'wani loko maxelo ya nga tshamisekanga hi swona swi endlaka leswaku ku va na ku kokela endzhaku eka swihahampfhuka swin'wanyana hikuva va langutisa loko ku ve ka vonaka ehenhla naswona swihahampfhuka swi nga kota ku famba ke kumbe a swi nga koti ku famba naswona swi fanele swi nga hlangani laha swi fambaka kona swi nyikana mikarhi leswaku swi kota ku famba kahle.

Eya, ndzi vona swi fanerile leswaku vakhandziyi va tlakuseriwa mali ya ku hakela loko vakhandziya mabazi lembe na lembe hikuva na ntsengo wa ku chela mafurha na wona wu ya wu karhi wu tlakuka hi lembe na lembe na swilo swi ya swi karhi swi tlakuka hi lembe na lembe, leswi vulaka leswaku ku fanele ku va na ku cinca na le ka ntsengo lowu vanhu va hakelaka se swi fanerile leswaku vanhu va fanele va hakela ntsengo un'wanyana wa le henhla lembe na lembe ku endla leswaku na vona va mabazi va vuyeriwa hikuva va ta dinga mali ku lava ku lunghisa va ta dinga mali ku lava ku chela mafurha va dinga na mali ku lava ku hakela vachayeri va mabazi ya vona.

Ndzi vona swi fanerile leswaku vana ku va vona va pfunaka vana hikuva leswi swi va swi karhi swi dyondzisa na vona vana leswaku va va va karhi va tiva milawu ya patu naswona vanakuloni loko va vona van'wanyana va karhi va tiva milawu ya patu va ta navela na vona va lava ku landzelela leswi humelelaka, leswi endlaka leswaku na vuhlayiseki byi va hehla naswona loko va karhi va dyondza tanihi vanhu va ta kota ku fika va pfuna na le makaya ya vona va kota ku kombeta lavakulu leswaku patwini ku tluriwa hi nkarhi wa njhani naswona u fanele u endlisa ku yini ku endlela leswaku u va u hlayisekile loko u karhi u famba epatwini ni madyambu ni loko dyambu rixa.

Loko ndzo endla vutiolori hi xikanyakanya ndzi fika ndzi wisa endzhaku ndzi yiveriwa xona ndzi nga foyinela va xikanyakanya lava talaka ku tracker leswaku xi le kwihi leswaku va kambisisa, ndzi foyinela maphorisa ndzi lava ku va tivisa hi swona futhi ndzi foyinela va le kaya naswona ndzi haxa na le ka Facebook leswaku va kota ku tivisa leswaku loko ku ve ku na kun'wanyana va nga le ku xi voneni va hatla va hi khumba va hi tivisa hi swona.

Loko ndzi famba hi milenge exikarhi ka patu ndzi nga endla leswaku ndzi fambela evokweni leri ri nga fanela leswaku ndzi famba eka rona ku endlela leswaku ndzi kota ku siveleleka ku famba evokweni leri ri nga fanela swi vula leswaku ndzi fanele ndzi kombeta nhlana wa mina eka timovha leti taka hi le ndzhaku mina ndzi languta timovha leti taka hi le mahlweni hi kona tlhelo leri ndzi fanele ndzi fambela eka rona xin'wana ndzi fanele ndzi a mbala mpahla leyi vonakaka leswaku va kota ku ndzi vona leswaku ku na munhu loyi a nga le ku fambeni hi le patwini.

Mitsengo yi hambanile hikuva ku va ku yiva eka tindhawu ta ku hambana loko a ri mina ndzi nga hlawula ya Intercape xikongomelo ku ri ku yi na vuhlayiseki bya kahle naswona u famba u tshamile kahle hi swona swi nga ta endla leswaku ndzi teka yona hikuva yi na vuhlayiseki bya kahle naswona ndzi famba ndzi tshamile kahle hambileswi ntsengo wa yona u pfuka u ya henhla ku tlula laman'wanyani mabazi.